Ndzi nga vula leswaku loko ndzi ri mufambisi wa magazini a ndzi ta yi hlayisa hlaya ndzi tlhela ndzi yi hlayisisa ni nga seza ni yi humesa ndzi yi fambisa leswi nga ta endla leswaku loko ku ri na munhu a ngheghiwaka ku susiwa vito ra munhu ya loye naswona ndzi tiyisisa leswaku a ku tsariwa mavito ma vanhu kumbe mhaka leyi nga ta endla munhu wun'wani a titwa ku biha hi yena.

Nkoka wa leswaku swipano swa mitlangu swa laha kaya swivulavuriwa naswona eka timagazini leswaku.

Ndzi ndzi tshama ndzi tirhisa Wi-Fi ya le mall na na vanghana naswona a ndzi yi tirhisela ku ku kuma vuxokoxoko hi ntirho wa xikolo lowu a ni nyikiwe wona naswona swi ndzi pfune ngopfu hikuva a ni bohekanga ku hakela mali kumbe va ku ndzi nga ndzi nga yi tirhisi.

Lexi va faneleke ku xiendla hileswa.

Loko u ri na na DSTV ekaya u kota ku vona mitlangu yi basile mitlangu ya yo fana na ya bolo, ku va u famba na nkarhi hi ku languta mahungu no languta switori swin'wana kumbe u na vana lexin'wana hileswaku hileswaku na vana na vona va ta kota ku languta mitlangu ya vona leya vana naswona leswi tsakisaka hi hi ku ti chelela DSTV hileswaku ku na na na na ti chanel leti vulavulaka no kombeta hi swa xikolo leswi pfunaka vana ngopfu.

Ti app to tala ti na marungula yo tala hi hina ti tiva na leswi swiendlaka eka nkarhi un'wana na un'wana naswona leswi swivilelo leswi ndzi nga naswona hileswaku loko.

Swi na nkoka ngopfu hikuva swi pfulela vanhu mikateko yo fana na.

Leswi faneleke swiendliwa ku yi kota ku khoma.

Ku kulisa nhlayo wa phephahungu va fanele va endla ti.

Ndzi nga tsakela ku dyondza etlilasini hikuva loko ndzi dyondza etlilasini ndzi nga twisisi xin'wani xilo ndzi ta swi kota ku yi misava loko ndzi vutisa va kota ku ndzi hlamusela hi ku ene eneleta se loko u dyondza hi inthanete swi ta ndzi tikela hikuva xin'wana na xin'wana ku fanele ndzi vutisa ndzi lavisisa hi inthanete ku hava loyi a nga ta xi olovisa eka mina loko xi ndzi tsandza, se etlilasini ku nga va ku ri mudyondzi un'wana kumbe mathicara a nga ta ndzi olovisela swona hi ku hatla na hi tindlela to hambana.

Lexi hi mfumo u faneleke u ku xi endla hileswaku wu fanele wu tiyisisa leswaku vaphakeri va vukorhokeri bya inthanete va fikisa ti inthanete leti na ka tindhawu leti nga kule na madoroba leswaku un'wana na un'wana a tikuma a ri na yona inthanete ekaya kumbe ku fikisa na ti inthanete leto hoxiwa hi hi ku fana na loko u hoxa airtime leti nga boheki ku munhu a ti boha ku u ta humesa mali muni hi n'hweti.

Hi ku vona ka mina AI yi ta endla leswaku mintirho.

Ndzi nga hlawula ku tirhisa WhatsApp hikuva WhatsApp hi ku tirhisa WhatsApp wa swi kota no fonela munhu loyi u lavaka ku n'wi tivisa mahungu loko na yena a ri na yona, xin'wani wa swi kota ku n'wi siyela rito ra wena ri karhi ri vulavula mahungu lama u lavaka ku yena loko a nghena a mativa naswona a swi a dyi airtime ku fana na loko u ti risa roho riqingho. Eka riqingho swa endleka u nga wa boxi hinkwawo mahungu lama u lavaka ku ma fikisisa eka munhu loyi u vulavulaka na yena.

Hi ku vona ka mina ndzi vona onge u vumundzuku bya swihangalasamahungu leswi kandzihisaka timhaka swi ta tikuma swi nga ha ri ku tirhisiweni ngopfu hikuva vanhu vo tala sweswi va tshembele eka tona tiselulafoni na inthanete mahungu man'wani na man'wani lama kandzihisiweke wa swi kota no ma kuma eka inthanete naswona inthanete yi khome vuxokoxoko byo tala lebyi u nga ka u nga ta ka u nga byi kumi eka swihangalasamahungu leswi kandzihisa timhaka.

Ku lemuka mavulavulelo hi loko.

Ndzi nga vula leswaku nkoka wa vatirhisi ehansi ka nawu wa nsirhelelo wa vaxavi hileswaku wo ku se u yi hakeleki ku xava inthanete.

Eka nkarhi wo tala swiphiqo lexi va hlanganaka na xona ngopfu hi mhaka ya social social media hileswaku wa ka kumeka mahungu lama vanhu va va ma haxeke ku nga ri wona and naswona ma fikeleli eka vanhu vo tala hi nkarhi wu tsongo ngopfu leswi thyakisaka vito ra munhu yaloye loko ku nga ri ntiyiso.

Swiya hi ku u ta va a ndzi nyikile ku yini loko a nyika yona ivi a kombela mavito ma mina kumbe siku ra mina ro velekiwa ndzi nge hla ni nge yi teki foni ya kona hikuva ndzi nga ti ndzi nga tikuma ni boheki ku ndzi yi hakela foni yaleyo kambe loko ku ri ku munhu loyi o ni nyika swi huma eka mbilu ya yena ndzi nga yi teka hi mbilu yo basa.

Vanhu va fanele va tiyisisa leswaku i i endliwe.

Hi yona yi yi antswisa vutomi hikuva xin'wana na xin'wana u lavaka ku xi tiva eka nkarhi walowo inthanete yi ta ku tivisa xona hi xihatla kambe nkingha yi n'wa yi nga kona hi ku tirhisa ka inthanete hileswaku vanhu vo tala handle ka yona a swi a swi talangi leswi va swi tivaka.

Cloud Computing ni tiva leswaku hi yona yi endlaka ku swi olova eka mabindzu ku va kota ku vonana hi leswi swi hi swi hi swi vitanaka tivhidiyo kumbe ku vulavula va nga ri endhawini yin'we va kota no twana ni nga vula ku yi yi saver yi veka swilo leswiya eka ti-platform to fana na vo Google Drive ti na ti-OneDrive ya .

Eka muxanisiwa hi nkarhi wo tala vanhu va ta tikuma va kha va va endla xihlekiso hi yena kumbe va teka mahungu lawa va wa tweke va ma tirhisa ku va n'wi tshikelela. Se ka muxanisi ka eka muxanisi wa wa tikuma u bohiwa u khomiwa hi maphorisa loko u humesa mahungu lawa ma faneleke ma nga tiviwi vanhu vo tala hi munhu un'wana naswona wa tikuma u tshame ejele nkarhi wo leha ngopfu hi mhaka yaleyo.

Xitori lexi ndzi xi tivaka hi lexa xa Nghondwana kambe a ndza ha tsundzuki vito ra xona. Xitori lexiya a xi dume ngopfu vanhu lava yingiselaka Munghana Lonene FM a va tikuma va veke na nkarhi lowu va tivaka ku swihangalasamahungu va swi va swi tirhisa hi nkarhi wo karhi ku kota ku twa xitori xexo.

Ku na ku hambana eka tiqingho letimbirhi ku nga telephone na cellular phone. Telephone a ni se tshama ndzi yi tirhisa leyi ni yi tirhiseke i cellular phone ku hambana ka tona hileswaku cellular phone u kota no tirhisa ti-app to fana na vo Facebook ti ti-WhatsApp no kota ku nghena eka internet kambe telephone a wu nga swi a swi a wu swi koti ku nghena eka eka swilo sweswo leswi u swi kotaka i ku i ku tsalela munhu e mahungu no n'wi fonela.

Ina wu hlayisekile swinene hikuva eka mavonakule va hi komba leswi Vatsonga va hanyisaka xiswona naswona va hi komba ngopfu hi lava va xikhale a ni ali lava va sweswi a va nge he fani na vakhale kambe va eka mavonakule va ha komba na vanhu ku ndhavuko wa Vatsonga i ndhavuko wo hlonipheka naswona wo wo xixima ngopfu mindhavuko yin'wana kumbe vanhu.

Ina mfumo wu nga swi kota ku veka swipimelo e swipimelo leswi ndzi nga vula leswaku swi ta pfuna hikuva loko va endle xipimelo xo fana na loko munhu a tsandzeka ku nghena eka ti-website tin'wana to huma endleleni ku tirha leyi yi nga ta pfuna ntsena hi swa xikolo swi ta endla un'wana na un'wana a tikuma a tirhisa internet yaleyo ku landzelela swa xikolo kumbe leswi swi nga ta ku pfula miehleketo ni ku dyondzisa swin'wana swa nkoka hi vutomi.

Swi nga va vuyerisa hikuva un'wana na un'wana u ta kota ku pfuneka loko ku ri na leswi a lavaka ku swi tiva kumbe ku swi ku kuma vuxokoxoko hi swona eka internet naswona yi ta pfuna ngopfu vana va xikolo hikuva vana va xikolo va va va dyondza swo tala eka internet leswi swi nga leswi va a va nga swi tivi ku nga va ku ri mahanyelo ma khale ku nga va ku ri mahungu ma swilo leswi a swi humelela khale kambe va kuma swilo swo tala eka internet yaleyo.

Ku vanhu va kota ku hlayisa data va fanele va va yi tirhisa eka swilo swa nkoka ntsena hi ku eka mikarhi ya sweswi u kuma vanhu va kha va ri eka ti-apps to fana na vo TikTok leti hetaka data ngopfu hikuva ti hi komba swo hlekisa ende naswona hi nkarhi wo tala data yaleyo a yi nga a yi nga fanelangi yi tirha eka swilo swo fana na sweswo a yi fanele yi tirha eka swilo swi nga ta ku vuyerisa vumundzuku bya wena na wena no kuma vuxokoxoko ya.

Tifoyini ta masiku lama ta pfuna ngopfu ngopfungopfu loko munhu a lava ntirho hikuva eka nkarhi wa sweswi wa swi kota ku hlanganisa maphepha ma wena ma xikolo na maphepha lama vulaka ku u tiva yini kumbe vuxokoxokonyana hi wena ivi u ma rhumela hi ku tirhisa Gmail eka khampani leyi yi nga ta va yi lava vanhu. Se khampani yaleyo loko yi lava ku ku tivisa yi ku rhumela ku nga va ku ri SMS kumbe xin'wana yi ku endla hi ku ku fonela straight ku ku ku tivisa leswaku u fambe njhani eka ku laveni ka ntirho wolowo swi nga bohi ku u za u pfuka u ya kona .

TikTok loko ya ha ya ha ku nghena a yi hi pfuna ngopfu a yi hi dyondzisa swo tala ngopfungopfu swo fana na mahungu a hi kota ku kuma mahungu loko hi nga ma vonangi eka mavonakule hi kota ku ma kuma eka yona naswona va tseme ngopfu tivhidiyo letiya va komba leswi swi nga swa nkoka kambe eka nkarhi eka vantshwa va sweswi a ya ha tirhisiwi hi ndlela leyi akeriweke yona hi ku eka mikarhi ya sweswi u kuma vanhu va kha va ti va ti teka tivhidiyo leti va kha va cina ivi va ti hoxa eka TikTok.

Ku ya hi mina vatirhi a va boheki ku humesa mali eka ku kumbe ku engetela mali leyi tlulaka mpimo wa khampani kumbe ku yi humesa, hikuva eka nkarhi wun'wana va nga ti kuma va canciwile leswi nga ta endla va titwa va titwa va va titwa nandzu ngopfu loko se munhu un'wana a hoxiwa entirhweni vona va kha va nga ha tirhi. Kumbe ku nga va ku nga ri mina ku ri mina ndzi nga twisiseki xivutiso a ni swi twisisi kahle kambe i mavonelo ya mina.

Ku heleriwa hi data swi vava ngopfu hikuva u tsandzeka no kuma ku kuma vuxokoxoko lebyi a wu byi lava hi xihatla kumbe ku vulavula na vanhu lava a wu vulavula na vona eka ti-social media platform se ndzi vona onge ku heleriwe data a hi swilo swo tsakisa swinene.

Xo sungula ndzi nga va byela leswaku swi na nkoka ngopfu ku va un'wana na un'wana a ri na na na na swifambo swa mpfula, hikuva ndhawu leyi hi tshamaka eka yona yi hava xikontiri yi tele misava leyi vangaka daka.

Ni nga vula leswaku switori swipfuno swa vu-jornalist-i lebyi nonoka hileswaku u tikuma u nga langutiwangiki na hi vanhu lava nga ehenhla ngopfu, hikuva loko u haxa mahungu lama nga riki wona hi munhu kumbe hi leswi vanhu va nga faneleke va swi tiva u tikuma na wena vutomi bya wena byi nga sirhelelekangiki.

Xo sungula ndzi nga n'wi byela leswaku u fanele a tirhisa foyini loko a heta ku endla ntirho wa xikolo, xa vumbirhi ndzi fanele ndzi tiyisisa leswaku a nga fambafambi na yona lomu mapatwini hikuva ku na vanhu lava nga lavaka ku yi teka foni ya yena, xa vunharhu ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku foni leyi ndzi yi xavela ngopfungopfu ku va va yena ku ri yena a kota ku pfuneka hi ku kuma vudyondzi lebyi a nga a nga a nga byi tiveki lebyi nga ehenhla mayelana na leswi a dyondzelaka swona like swilo swo fana na ti-research-i.

Mutswari a leswi a faneleke ku xi endla hileswaku u fanele a a xavela n'wana data loko ku ri na swa nkoka leswi a faneleke ku swi endla, hikuva eka minkarhi yo tala vana va va tirhisa data hi ndlela leyi nga faneleke naswona va va tikuma va langutana na swilo leswi nga ekule na vona.

Vanhu lava a va fanelangi va ti boha kumbe ku ti lava va ri eka xiyimo xa le henhla, va fanele va xava va xava tanihileswi va kotisaka xiswona ku nga va ku ku ri kan'we kumbe kambirhi kumbe loko ku ri na swilo swa nkoka. A swi na a swi a swi bohi ku va va va ri na na ti-data kumbe tifoni ta manyunyu nkarhi un'wana na un'wana.

Eka minkarhi yo tala u nga swi vona eka ti-social media platforms to fana na vo Facebook, Twitter, Instagram, naswona u nga u nga swi u nga kota no swi vona eka goggle u ngo search vito ra munhu loyi a kandziyisiweke mahungu malamo ivi munhu yaloye i ta humelela u n'wi vona.

Ku katsa xidijitali eka van'wamahungu swi va endla leswaku na mahungu ma vona ma tiviwa na le kule le, naswona mativiwa hi vanhu vo tala kambe a ma ringani na xidigitali, xidijitali xi tirhisiwa hi vanhu hinkwavo emisaveni.

Ti phasela to stream ti hambanahambanile ku na lava hakelaka mpimo wo karhi for n'hweti hinkwayo, ivi ku va na lava va hakelaka, va hakelaka mali yo karhi ku va kota ku kuma mahungu kumbe ku stream nkarhi un'wana na un'wana loko n'hweti yi nga se za yi hela a va na na data ya vona a yi heli.